Motseselegaeng, lelapa, lotso le baagi na le seabe se se botlhokwa mo go bopeng botshelo jwa letsatsi le letsatsi ka go tlhotlheletsa setso le dingwao tsa selegae ka mekgwa e abelanwang. Dingwao le di-network-e tsa tshegetso ya loago tse di rotloetsang maikutlo a nonofileng a go nna, a go nna karolo ya setlhopha le boitshupo.

Go nna le mapodisi go na le seabe se segolo mo setšhabeng ka fa ba tshwara basenyi le go fokotsa basenyi mo motseng le mo setšhabeng ba thusa gore sireletsa gore le rona re ne re babalesegile fa re nnang fa teng ka metlha.

Setso sa me sa letlelela gore batho ba nyale go tswa mo ditsong tse di farologaneng. Nna mme nka rata go nyala ke motho o o tswang mo setsong baPedi ka gonne ke na le mothonyana wa me wa moPedi o e leng gore o nrata e le ruri mme seo ke se rata thata.

Setsong sa me re ne re apara makgabe le mme seo se ne sa fetoga fa ntse dinako ntse di feta. Ka fa go tsene fashion-e e e rileng mme tse di-fashion-e di tsena ka mefuta-futa gantsi mengwaga ntsi eya.

Setso sengwe le sengwe se na le moaparo wa bona, dibaga le tsa go ikgabisa. Tse dingwe le tse dingwe di supa setso se se rileng, mme o kgona go bona gore motho ke wa mofuta mofe wa setso ka go lebelela fela moaparo wa gagwe.

Mo setsong tsa rona re ja bogobe, nama le merogo. Ke kgona go apaya nama, bogobe le merogo e e farologaneng.

Go le gantsi fa e leng basadi ba etelelang pele, ba kopana le dikgwetlho di le dintsi go tshwana ka na le go tseela kwa tlase ka ntlha ya gore o mosadi. Basadi ba tseela kwa tlase ka fa tse batho ba ba di dirileng kgotsa ga bana pelo e telele, ke ka moo ba tshamekelang fa godimo ga ditlhogo tsa bona.